Ndingamthengela ifowuni ngoba kaloku ifowuni, ewe, uzawukwazi, uzawukwazi ukudlala imidlalo yeevidiyo kodwa uyakwazi ukuyisebenzisa na-for ukumnceda kumsebenzi wesikolo xa edinga ukungena kwi-intanethi. Okanye mna xa ndidinga ukumfumana ndiyakwazi ukumfumana ngokuthi ndithini, ndimfowunele.

Ewe, ndingumntu othanda ukupheka nokubhaka ngoko ke bendisenza loo nto ndizenzele ingeniso yemali. Nto nje kule ndawo endihlala kuyo sibethwa kakhulu yi-load shedding kwakunye ke namaxabiso ombane aphezulu kakhulu nto ke eye yandenza ndatyhafa endleni .

Ewe, zinempembelelo entle ngoba kwixesha esiphila kulo abantu bacinga ukuze umntu onwabe funeka abe kanti uhamba indawo yotywala kanti akunjalo. Kukho indawo kwiindawo esihlala kuzo esingazaziyo uba zizindawo zokonwaba, wonwabe wena ungumzali konwabe nabantwana okanye wena wonwabe ungumzali, wonwabe neetshomi zakho okanye umlingane wakho. Baye basibonise ke ezi zinto ke zinjalo thina khange zibe kanti zisemehlweni ethu.

Ndandingumdlali we-netball. Sasingaxabisanga ke thina ke ukuprekthiza sasihleli sihoye iincwadi ufumaniseke into yokokuba xa kusondele iimini zokuba siyodlala kungona siba ngabantu abaprekthizayo for ukuyodlala. Yasichana ke loo nto ngoba kaloku besingenaxesha laneleyo sifike ke sidlale nabantu abazinikayo ixesha lokuthi baprekthize isakhono sabo kwezemidlalo. Yasifundisa ke leyo ukuba ukuzinika ixesha lokuthi siprekthize umdlalo wethu phambi kwento yokuba siyodlala kubalulekile.

Wena njengomzali kubalulekile into yokokuba umntana wakho umsikele ixesha into yokokuba ngexesha elithile lixesha leencwadi ngexesha elithile lixesha lomdlalo yevidiyo. Ukuba ngaba awunakwenza ngolo hlobo abantwana bale mihla abalijongi ixesha uba bekungaphela bedlala ezemidlalo umsebenzi wesikolo bangawenzi. Ngoko ke kubalulekile wena njengomzali uhambe apha chu emveni komntana ukumbonisa kubalulekile into yokokuba umntu azisikele xesha elaneleyo lomsebenzi wesikolo aphinde azisikele ixesha ngoba kaloku nokuhleze udlala iividiyo kuyawamosha amehlo kuphinde kuxinzelele nengqondo.

Iimbaleki zalapha neendadi zalapha ziye zaphumelela zahamba phambili zafumana iimbasa zegolide.

Eh, andifuni kuphosisa ke! Andinguye umntu omde kwimidlalo ye-elektroniki, ngoko ulwazi lam lufutshane kakhulu kwaye andikwazi ukucacisa kakuhle ngakule into.

Ndicinga ukuba baye bacinge bayakwazi kakhulu ukudlala imidlalo ngokwamanyani. Ufike xa kufuneke beyidlalile bengakwazi ngoba kaloku bayikwazi ngokwe-elektroniki, abayikwazi xa kufuneke beyidlalile bona ubuqu babo.

Ndicinga ukuba bendinganomdla wokudlala ibhola umdlalo webhola ekhatywayo ngoba ndikhe ndiwubukele xa oonyana bam okanye oobhuti bam kwakunye nomntu endincumisana naye indlela abawudlala ngayo, ndiye ndiqonde unikeza umdla xa uthe wangumntu owaziyo kwaye nowuqondayo.

Ndingabacacisela ngokwendlela mna endichaphazele ngayo, ngoko ndicebise into yokokuba xa bengabantu abanomdla wokudlala imidlalo yeevidiyo atleast mabangasebenzisi ixesha elide ngoba laa nto iyayichaphazela amehlo kwakunye nengqondo, ichaphazele nokulala nobuthongo bakho. Mabadlale ixeshana nje ukuphumza ingqondo baphinde benze ezinye izinto ezingezinye ukuze bakwazi ukuba bangasokoli ubuthongo kwakunye nengqondo leyo kwanamehlo kanjalo.

Hayi, andivumelani naloo nto. Nditsho ngoba wonke umntu angakwazi ukuba nemisebenzi yokuzonwabisa, not yonke idinga imali. Eminye idinga nje izinto eziphambi kwamehlo wakho okanye izinto onazo endlini qha.

Kukutyelela amazwe ohlukahlukeneyo. Loo nto idinga imali imali yokuhamba imali yokutya imali yento zokunxiba nezinto ozawuthi uzidinge kwelo cala.